Nṋe zwine zwa ngita uri ndi funese thimu ine ndo i khethaho ndi ngauri i i vho i vho i vho shuma na vhaswa nga maanḓa, vhathu vhahulwane havhaḽani vha kale vha kho ḓi fhungudzea vha kho vulela vhaswa tshikhala uri na vhone vhaswa vha kone u ḓi wana vha tshi kho ita vha tshi kho wana mushumo na uri vha kone u sapota dzi femeḽi dzavho. Zwino ndi ngazwo ndi tshi ḓi wana ndi tshi kho ḓiphina ngori zwi takadza u tshi kho vhona ee thimu ine wo i nangaho i tshi kho i tshi kho shuma na vhaswa fhedzi u sa kho vhona vhathu vhahulwane fhedzi. Zwino ndi ngazwo ndi tshi ḓi wana ndi tshi kho i funa hei thimu ndi ḓi wana i tshi ntakadza ndi wana i tshi nyanyula zwi ngita na uri ndi ḓi wane musi itshi kho tamba ndo dzula ndi tshi khou i ṱalela.

Musi hu tshi khou fariwa mutambo hu tshi kho ḓo tambiwa mutambo, tshine vha tea u tshi ita tshine vhathu vhane vha vha ṱhoga ndi vhathu vhane vha na ḓo vha vha tshi kho kiḽina na u sedza mahatsi ane vhatambi vha ḓovha vha kho tamba khao uri o dzudzanyea na hune vhathu vha na ḓovha vha kho dzula hone vha vha tshi kho tsheka uri na dzi thoilethe na dzone dzi kiḽini na dzine vhathu vha nga kona u dzi shumisa musi vho ḓa u ṱalela dzi bola, na u rengisa uri vhathu vha kone u wana zwiḽiwa. Na u na u i tsireledza vhathu na vhane vhavha vhatshi kho ita zwa dzi khamera u ya ḓi ṱoḓa mutikedzi, na u fha vhatambi maḓi uri vha kone u ṅwa maḓi na vhane vha thimu.

Tshi itisi tsho uri a ḓi wane kha musi a sa kho ṱoḓa u tamba kha tshikoloni ndi nga nṱhani ha uri tshikoloni hu na vhana vhane vho dzulela u kolela vhaṅwe vhane a vho ngo ḓi vhudza uri vho ḓo ṱalela bola kana vho ḓo ṱalela zwine zwavha zwi kho itea hanefho tshikoloni kha kha ground dza tshikoloni. Zwino ndi ngazwo vhaṅwe vhana vha tshi ḓi vhudza uri zwi khwine uri ndi ṱuwe ndi yo tamba nnḓa u fhirisa u ḓa u tamba tshikoloni ngori tshikoloni nangwe nda khukhulea nda wa muṅwe u kho vhuya a tsea havha hu uri nṋe ndi kho thoma u ḓi vhenga. Vhaṅwe kha vhafumakadzi vha tshi khou tamba netball ni a wana a tshi kho u wa hanefhaḽa kana o ambara tshithu tshine tsho kheruwaho matshelo zwi yo yo ḓala shango ḽoṱhe uri ene o vha a kho tamba nga tshithu tshine tsho kheruwa zwino ndi ngazwo vhaṅwe vhana vha tshi ḓi wana vha sa ṱoḓi u ḓi wana vha khou tamba hanefho zwikoloni.

Nṋe nda nga wana tshikhala tshikoloni kha mutambo nṋe tshine ndinga tshi ṱhoga tshikoloni ri nga ṱhoga mapala a netball, mapala a bola ya milenzhe ya vhathannga na na zwiambaro zwo uri ri kone u tamba dzibola ri kone u ḓi wana ri khou wana dzi khokho, zwikhindi na zwikipa zwa vhatukana. Vhasidzana vha nga waneliwa maṱeki, zwikete zwa netball na dzi thopho dza hone ra kona u wana zwiboṱoboṱo zwa u ka maḓi uri ri kone u ḓi wana ri khou vha na mutakalo wavhuḓi, ndi zwone zwine nda pfha uri ri vha ri khou zwi ṱhoga musi ri